Ukuba uhlala kwisikhululo sebhasi okanye ugoduke kuxhomekeke kwizinto ezininzi. Umgama phakathi kwekhaya nesikhululo, izinto ezifumanekayo esitishini, ubutofotofo bomntu kunye neendleko okanye ukuba nokwenzeka ukubuyela ekhaya. Kodwa ke ukuba ikhaya likufutshane nesikhululo esi sebhasi, ndingajika ndigoduke, ndibuyele ekhaya.

Ukufaneleka kwezithuthi zikawonkewonke kubantu abadala, kuxhomekeke kakhulu kwiindawo. Kwizixeko ezininzi ezihambele phambili ibhasi noololiwe bayilwe kufikeleleka lula engqondweni. Ibhasi ezikumgangatho ophantsi, iindawo zokuhlala eziphambili, nezibhengezo ezirikhodiweyo zinceda abantu abadala ukuba bahambe ngokulula. Nangona kunjalo kwiindawo ezisemaphandleni okanye kwindawo ezingaphuhliswanga kangako uthutho lunokuba kumngeni ngenxa yendlela ezimbalwa. Amanyathelo aphakamileyo kwibhasi kunye nendawo ezingalinganisweleyo ezifana nezinyusi kwizikhululo zikaloliwe.

Ukulibaziseka kwendiza kunokubangela unxibelelwano oluphosiweyo, iindleko ezongezelelweyo, uxinzelelo kunye nokuphazamiseka kwizicwangciso ezibalulekileyo. Abakhweli banokujamelana nelahleko yemali, imiba yempilo, ungahambi kakuhle kwemithwalo kunye neengxaki zomthetho xa befuna imbuyekezo. Impembelelo iyahluka ngokusekelwe kubude bokulibaziseka kunye nemigaqonkqubo yenqwelomoya.

Ewe, ndingamnceda umqhubi ongumfundi. Ndingaqala ngokunikela inkxaso ngokwemvakalelo ukuze ndimthobe, ndimqinisekise ukuba kulungile ukoyika. Emva koko ndingamkhokhela kumanyathelo ukuqinisekisa ukuba imoto ikwipaki kunye nezibane ezinobungozi zivuliwe ukujonga umonakalo kwaye ukuba kuyimfuneko ukubiza uncedo. Ngokubanika imiyalelo ecacileyo kunye nesikhokhelo, ndiyakwazi ukubanceda bajongane nale meko kwaye bazive bezithembile.

Ukuba bendinguqhubi kaloliwe othutha imithwalo enzima kuMzantsi Afrika wonke bendiya kunandipha uxanduva lokuthutha iimpahla exabisekileyo ngokukhuselekileyo. Umsebenzi wawunokundivumela ukuba ndibe namava eemeko zelizwe ezahlukeneyo usuka kumathafa ukuya ezintabeni, inika iimbono ekhethekileyo. Umsebenzi wesiqhelo uya kuzisa umoya wokuzola, ngelixa ukunxulumana noxa bebuya kwenza umsebenzi uzive ngathi ngumzamo weqela. Ukongezelela, ukufaka isandla kuqoqosho ngokuba yinxalenye yekhonkco lokubonelela ngeempahla, kuya kundenza ndibene qhayiye yaye ndiphumeze okuthile.

Imibutho yeeteksi ingenza ubomi bube lula kubakhweli ngokuqinisekisa imivuzo efanelekileyo kunye neemeko ezingcono zokusebenza kubaqhubi okukhokelela kwiinkonzo ezingcono. Nangona kunjalo banokunyusa iindleko zokukhwela njengoko iindleko zentlawulo ephuculiweyo kunye nezibonelelo zigqithiselwe kubakhweli. Imanyano zisenokuwuxhasa ukhuphiswano oluvela kwinkonzo zokwabelana ngokukhwela, ukunqanda ukhetho lwabakhweli. Ekugqibeleni, impembelelo ixhomekeke kwindlela imanyano zabasebenzi zilungelanisa ngayo intlalontle yabaqhubi kunye nokugcina amaxabiso afikelelekayo kwaye anokhuphiswano.

Ukuhamba ngebhayisekile kuluncedo oluninzi. Iibhayisekile ziyakwazi ukuhamba phakathi kwetrafikhi zigcina ixesha, ulondolozo oluphantsi, kwaye akukho ndlela zamafutha. Ukukhutshwa kweziro kunciphisa ungcoliseko, umthambo omkhulu nokomelela kunye nempilo yentliziyo. Iibhayisekile zithatha indawo encinci kwaye kulula ukuzimisa. Ukuhamba ngebhayisekile kudla ngokuphumla ngakumbi kunokuqhuba ezindleleni. Ibhayisekile zinokufikelela kwiindawo ezingakwaziyo ukufikelela kuzo iimoto.